Ngibe nempumelelo njengokukhulisa isihlahla sama-rose, esawina umklomelo. Kodwa ngike ngabhekana nezinselele ezifana nesifo sokukhunta esihlasela utamatisi wami. Ngacwaninga ngezixazululo zemvelo, ngasusa izitshalo ezinegciwane, futhi ngasebenzisa izindlela zokuvimbela. Ngafunda ukuzivumelanisa nezimo, ukubekezela, nokunaka imininingwane. Ukwenza ingadi kungifundisa ukuhlala ngizolile, futhi ngithole izixazululo ezihlakaniphile zezinkinga ezingalindelekile.

Imicu yemvelo njengokotini, i-Hemp, i-Bamboo, i-Jute ne-Sisal. Inikeza izinzuzo ezihlukahlukene kanye nezithiyo. Ukotini uthambile futhi uyaphefumula, kodwa ungase udinge amanzi amaningi nezibulala zinambuzane. I-hemp iqinile futhi ihlala isikhathi eside, kodwa ingaba mahhadla futhi ibize. I-bamboo ithambile futhi i-eco friendly, kodwa ingase idinge ukucushungulwa kwamakhemikhali. I-Jute ne-Sisal, ziyabola futhi azibizi kakhulu, kodwa zingamahhadla. Lapho ukhetha i-fibre yemvelo, izici okufanele uzicatshangelwe, zifaka ukuthamba, izindleko, ukusimama, nokuqina.

Ukutshala umoba kunikeza izinzuzo njengemali engenayo namathuba omsebenzi, ukuguquguquka nokubekezelela isomiso. Kodwa-ke iphinde idale izingozi endaweni ezingenawo amanzi. Okuhlanganisa ubunzima bamanzi, ukuwohloka kwenhlabathi, ukungcoliswa kwamakhemikhali, ukucekelwa phansi kwezindawo zokuhlala kanye nomthelela wokuguquguquka kwesimo sezulu. Ukuze kuncishiswe lezi zingozi, izinqubo ezisimeme, njengokunisela ngekasa ngendlela efanele, ezolimo zokongiwa kwemvelo. Ukuphathwa kwezinambuzane okudidiyelwe, ukugqugquzelwa kokuhlukahlukana kwemvelo, kanye nezinhlobonhlobo ezimelana nesimo sezulu. Kungasiza ukuqinisekiseni ukusimama kwesikhathi eside.

MaNtuli, ukucabangela lezi zici kuzosisiza ukuthi sakhe ingadi ephumelelayo, eletha injabulo nokuqabukela ekhaya lethu. Ngokukhetha izitshalo ezifanelana nesimo sezulu sasendaweni, uhlobo lomhlabathi, nokutholakala kwamanzi. Sizoqinisekisa ukuthi zithola izimo ezifanele ukuze zinchume. Ukucabanga ngendawo, imikhuba yokukhula, ukumelana nezinambuzane nezifo, injongo, nokunakekelwa kuzosisiza ukuthi sikhethe izitshalo ezifanelana nendlela yakho yokuphila kanye nemigomo yezingadi. Siqale senze uhlu lwezitshalo ezihambisana nalezi zindlela MaNtuli.

Ukuze uvikele isikhumba sakho emonakalweni, khumbula ukusigcoba njalo ukuze uvalele amanzi. Sebenzisa iskrini selanga esine-spectrum obanzi, esine-SPF thirty, okungenani, ukuze uvikele isikhumba sakho emisebeni ye-UV. Gwema imikhiqizo yesikhumba enokhahlo futhi ukhiphe ngobumnene ukuze ugcine isikhumba esinempilo, esikhazimulayo. Hlala uhlanzekile ngokuphuza amanzi amaningi, futhi uvikele isikhumba sakho emoyeni nasemakhazeni ngezingubo zokuvikela, kanye nesithambisi.

Ukufuya izinkomo kuyazuzisa, kodwa kuyinselele. Abalimi kufanele baqinisekise impilo yezilwane, bahlinzeke ngokudla, amanzi, nendawo yokuhlala, futhi baqaphe izifo. Ukushintsha kwesimo sezulu, ukuguquguquka kwezimakethe, nokuncintisana, kwengeza ubunzima. Ukufuya izinkomo kudinga umsebenzi omkhulu, izinto zokusebenza, kanye nezinsiza, okwenza kube nzima ngokomzimba, nangokwezimali. Nangaphezu kwalokho abaningi bakuthola kuyanelisa.

Yebo, ngingacabanga ukungena emkhakheni wezolimo uma kunohlelo lukahulumeni olunikeza uxhaso lwezimali kubalimi abasafufusa. Lokhu kusekelwa kuzosiza ukunciphisa izindleko zokuqala, ukunciphisa ubungozi bezezimali, futhi bukunikeza izinsiza zokuqeqeshwa nokuqeqesha. Kuzophinde kukhombise ukuzibophezela kukahulumeni ekuthuthukiseni umkhakha wezolimo, okuwenza ube wumkhakha ohehayo futhi osebenzayo.

Ngokugcina ukudla ngokubanda noma ngokufaka amathini, abalimi bangakhuphula kakhulu iholo labo. Le nqubo elula, kodwa ephumelelayo inweba ukuphila kweshalofu, inciphise udoti wokudla, futhi ivumele ukuthengiswa konyaka wonke. Iphinde ivule iminyango yezimakethe ezintsha inike amandla ukuhlukahlukana, ibe imikhiqizo, ibe imikhiqizo enezezelwe, futhi inyuse amanani ngenxa yokunethezeka, ikhwalithi nokutholakala okungaguquki.

Ukuheha abantu abasha emisebenzini yezolimo kudinga ukukhombisa uhlangothi lwemboni olusha noluzinzile. Ngokubeka oqhulwini amakhono esimanje okulima afana nokunemba kwezolimo, izinqubo ezisimeme, i hydroponics, nokuhlaziywa kwedatha, abantu abasha bangabona amandla okuqamba izinto ezintsha kanye nokwenza inzuzo. Ukwengeza ukugcizelela amandla avuselelekayo, ukukhiqizwa kwemvelo, ukuphathwa kwemfuyo kanye namabhizinisi ezolimo, kungasiza ukuheha abantu abanolwazi lwe-tech kanye nemvelo abaqaphela imvelo.